Ukufaka i-transport lesson noma umeluleki wokuxhumana. Umuntu ongaphansi kwesonto ongabhekelela ukuhlela izinto zokuhamba. Ukusebenzisa izimoto zesonto noma amalungu anezinqu zokushayela, ukwakhiwa kohlelo lwabahlanganyeli abashayela amanye abantu abadala. Ukuhlela amathilomu noma amapaki okuhlangana. Ukwenza i-transport card enezinsuku nezinombolo.

Izinhlelo zokulandela izimoto phecelezi GPS tracking. Amabhasi angafakelwa ama-device e-GPS ukwazi ukulandela indawo yawo ngesikhathi sangempela. Izinhlelo zokuphathwa kwezimoto lezi zinhlelo ezokuqoqa futhi zihlaziye ulwazi lwezithuthi zonke. Izicelo zeselula, abagibeli bangasebenzisa izinhlelo zokusebenza ukubona isikhathi sangempela sokufika kwebhasi. Izikrini zolwazi emahhovisi noma eziteshini, ukufunda okuzenzakalelayo.

Izinzuzo ukutholakala kwezinsiza zomphakathi. Abantu abadala bakwazi ukufinyelela ezibhedlela, emaklinikhi nasezitolo. Ukuzimela, ukuthutha umphakathi kubanika inkululeko yokuhamba ngaphandle kokuthembela emndenini noma kubangani. Ukuvikeleka nempilo engcono, ukuhamba ngomphakathi kungeyona ingozi njengokushayela, ukwanda nokuxhumana nabanye. Izinsiza zokuhamba zingavumela abantu abadala ukuthi baphume ekhaya bahlanganyele nemiphakathi yabo.

Ukwethembeka nokwaneliseka komthengi. Uma izimpahla zilethwa ngesikhathi esifushane noma ngesikhathi esithembisiwe, umthengi uzizwa ethengekile futhi ejabula ngesevisi. Ukunciphisa ukungabaza nokukhathazeka izikhathi zokudiliva ezisheshayo nezicacile zisiza umthengi ukuthi angakhathazeki ngekusasa lezimpahla zakhe. Umuzwa wokuphathwa kahle ukulethwa okusheshayo kudala umuzwa wokuthi inkampani iyazimisela futhi ibeka amakhasimende awo phambili.

Iy'ndleko eziphezulu zokusebenza ezindaweni zasemakhaya. Abantu bavame ukuba baxhake kakhulu okusho ukuthi ama-shuttle angagcwali nokugcwala. Ukushoda kwengqalasizinda ezindaweni ezikude imigaqo ingase ibe yimbi noma ingabibikho kwanhlobo. Izinsuku nezikhathi ezingavumelani nesidingo zabantu. Uma ama-shuttle angahambi njalo noma engahambi ngezikhathi ezidingakalayo abantu bangase bengezi bakwazi ukusebenzisa.

Kungaba usizo olubalulekile ukwakha ukuthembeka emphakathini. Abashayeli abanobungani abanesineke nabasiza amakhasimende. Ukuthuthukisa ulwazi lomgibeli ikakhulukazi kubantu abadala abanezidingo ezikhethekile. Ukuphepha nokunakekela, uma abashayeli benakekela ukuphepha kwabantu ukunciphisa ukungaqondi noma ukungalahleki uma ikhasimende lingawaqondi indlela yokusebenzisa ithikithi noma indawo yokwehla.